Acquired Immune Deficiency Syndrome.

Ee, nṋe ndi vhona nḓisedzo ya zwa vhuteamiṱa yo tea kha musalauno ngauri vhathu vha khou ḓi dzhenisa kha zwa vhudzekani vhu songo tsireledzeaho vha fhedza vha khou vha na vhana vha songo ḓi imisela. Izwo zwi ḓo thusa u fhungudza tshivhalo tsha u vha hone ha vhana vhane ḓasiwa shangoni vha songo puḽaniwa. Zwi ḓo dovha hafhu zwa thusa na kha uri vhathu vhane vha khou tshila na tshitzhili tsha HIV vha vhe na nḓivho zwi tshi ḓa kha u ḓisa vhana shangoni vha songo kavhiwa nga tshitzhili itsho.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri nyanḓadzamafhungo dzi shele mulenzhe kha u pfhumbudza lushaka nga ha vhuteamiṱa ngauri izwo zwi ḓo thusa kha uri vhana vha tshikolo vha vhe na nḓivho yo ṱandavhuwaho zwi tshi ḓa kha maga ane vha nga a dzhia u thivhela u ḓi wana vho ḓi hwala vha tshe tshikoloni. Zwi ḓo fhungudza na tshivhalo tsha vhana vhane vha ḓo ḓi wana vho ḓi hwala vha tea u litsha tshikolo ngauri vha khou tea u ṱhogomela vhana.

Khondomo dzi shuma u tsireledza kha u sa ḓi wana wo ḓi hwala. U shumisa khondomo zwi dovha hafhu zwa thusa u tsireledza kha u wana malwadze ane a ḓisiwa nga zwa vhudzekani. Malwadze a no nga sa tshitzhili tsha HIV zwiṅwe zwi no nga Gonorrhea na Chlamydia. Tshiṅwe hafhu khondomo i thusa kha u ṱuṱuwedza vhudzekani ho tsireledzeaho musi muthu a tshi khou shumisa khondomo u vha a khou ḓi tsireledza uri a songo ḓi wana a kha nyimele ine u ḓo ḓi sola.

Musi muthu a kha dzilafho ḽo imaho nga uri ndi zwa ndeme uri a ḓi wane a khou ḽa zwiḽiwa zwi re na mutakalo. Zwiḽiwa zwi re na mutakalo zwi ḓo thusa uri a ṱavhanye u fhola nahone mishonga ine ya ḓo vha a tshi khou i shumisa ndi hone i tshi ḓo kona u shuma zwavhuḓi. Zwiḽiwa zwi re na mutakalo zwi dovha hafhu zwa thusa kha uri muthu uyo a ḓi wane a tshi khou tshila vhutshilo vhulapfhu.

Thikhedzo i ne manese na madokotela vha tea u ṋea vhafumakadzi vhane vha khou fhedza u beba ndi u thusa vhafumakadzi nga nḓila dzine vha nga kona u ṱambisa ṅwana, u mu ḽisa, u mu mamisa na u mu tsireledza. Vha nga dovha hafhu vha thusa vhafumadzi nga u vha ḓivhadza uri vha tea u ḓa u tshekulusiwa vhoṱhe na ṅwana uri mitakalo yavho i kha ḓi tshimbila nga ngona naa.

Hai, nṋe ndi vhona zwi songo fanela uri musi muthu a tshi ya vhuongeloni ha muvhuso a vhudzwa upfhi mishonga yo fhela. Tsha khwine ndi uri vha dzule vho ita ndugiselo dza uri hu ḓe mishonga nga minzhi zwi nga thusa uri mishonga i dzule i khou ḓa. Manese na madokotela vha nga ḓivhadza avho vhane vha tea u ḓisa hu tshe na tshifhinga uri mishonga i khou fhela, kha vha vhe vha khou ḓisa miṅwe. Izwo zwi ḓo thusa uri i swike i saathu fhela.

Ndi nga mu ṱalutshedza uri u ḓi dzhenisa kha zwa vhudzekani musi a saathu malwa ndi tshivhi phanḓa ha Mudzimu. U tea u vha o thoma a vha mufumakadzi wa muthu a saathu ḓi dzhenisa. Musi a saathu u malwa u tea u dzula a musidzana si, a ḓiṋekedza Murena. Izwo zwi khwaṱhisedzwa na kha bugu ya Vhahevheru ndima ya vhufumi na vhuraru.

Zwikolo zwi nga gudisa vhagudi u nanga zwiḽiwa zwa khwine hayani nga u vha tsivhudza nga ha zwiḽiwa zwine zwo lugela mitakalo yavho, vha nga dovha hafhu vha to vha ṅwalela fhasi uri ndi zwifhio zwiḽiwa zwe re na dzi pfhushi dzoṱhe uri vha kone u vhudza na vhaṅwe hayani uri musi vha tshi ya u renga zwiḽiwa vha nange zwiḽiwa zwo to raliho na hone zwi thusa hani kha u engedza mutakalo wavho.

Zwikimu zwa u ṋea zwiliwa zwi nga thusa u fhungudza nḓala ya vhana kha zwitshavha nga u isa zwiḽiwa vhege nga vhege izwo zwi nga konadzea ngauri vha sedza ṱhoḓea ya zwiḽiwa miṱani vha sedza na uri ndi zwifhio zwiḽiwa zwine vha zwi funesa, musi vhege i tshi thoma vha nga thusa nga u isa zwiḽiwa zwine zwa nga kona uri vha zwi shumise vhege yoṱhe vha dovha hafhu u engedza vhege i tevhelaho nga u ralo nga u ralo.

Izwi zwi nga thusa uri vhathu kana vhalwadze vha sa ḓi wane vho ḓala vhuongeloni kana dzikiḽiniki vha vhanzhi vha ḓo kona u ṱanganedza tshivhalo tsha vhathu zwi tshi bva kha uri vha ḓo kona u vha langa na, muṅwe na muṅwe u ḓo kona u ḓa nga ḓuvha ḽawe nahone ahuna uri u ḓo dzula tshifhinga tshilapfhu o lindela u ṱolwa ngauri ho ḓalesa.

GPS i fulufhedzea nga mannḓa musi i tshi kho thusa dzi ambuḽentse uri vha wane hune vha kho tea u ya hone, ngauri u ya wana uri vha vha vha tshi kho ya kha mashango ane a vha a ḓivhi na zwiṱukuṱuku. GPS i thusa uri vha a kona u swika afho fhethu nga tshifhinga nahone nga u ṱavhanya vhulwadze vhu sathu tou ṱavhanya.

Hai, nṋe ndi vhona zwi songo lingana zwi tshi ḓa kha u gudisa vhanna nga ha malwadze a vhutshilo u wana uri ngudo dza malwadze nnzhi dzi wanala dzikiḽiniki na zwibadela afho fhethu ndi hune ha ḓalesa vhathu vha vhafumakadzi, vhathu vha vhanna vha vha vha siho musi vhaṅwe vha tshi kho gudisiwa nga malwadze ayo nṋe ndi vhona uri ndi khwine avho vhathu vha tshi to tevhelwa na mahayani uri vha kone u wana vho eyo pfhunzo.

Ndi zwa ndeme ngauri vhanna navho vha ya ṱoḓa u pfhumbudziwa nga ha mutakalo wavho avho vhathu ndi vhone vhane vha vhori a vha anḓani na u ṱolwa nga madokotela ngauri vha tenda kha uri munna ha lili, zwino ezwo zwi ḓo thusa kha uri navho vha si ḓivhe uri mutakalo wavho ndi wa ndeme nahone a zwo ngo khakhea uri muthu a ite a tshi ya u ṱoliwa nga vhane vha zwi ḓivha.

Musi vha ambuḽentse vha tshi swika ri lavhelela uri vha vhe vhone vhane vh ḓo thoma u ita zwa first aid vha ḓo ṱola uri afho he wa vhaisala wo vhaisala u swika gai arali u tshi kho bva malofha vha ḓo thusa u imisa malofha ayo na u u banditsha, u u ṱanzwa zwilonda na zwiṅwe zwine zwi vhori zwi ngavha zwi kho ṱoḓa u itiwa nga tshiimo tsha shishi.

Zwa zwino ndi vhona zwo no fhungudzea zwi tshi ḓa kha tshumelo dza ambuḽentsi u bva miṅwahani yo fhiraho kale wo vha u tshi ri u vhidza ambuḽentsi ya ṱavhanya u ḓa, zwa zwino i ya lenga u wana tshiṅwe tshifhinga vhathu vha tshi tea u to shumisa dzigoloi dzavho kana u hira dzigoloi ngauri ambuḽentsi hu ḓo pfhi ahuna dzi kho shotha.

Hai, nṋe ndi vhona masheleni a vhaholefhali a songo lingana zwi tshi ḓa kha u thusa hu na zwithu zwine zwinzhi zwine vha tea u a shumisa fhedzi a vha koni u swikelela ngauri ndi maṱuku, vha tea u vha vhathu vhane vha renga zwiḽiwa, vha renga mishonga vha renga na zwa u ṱamba, ayo masheleni a fhedza a sa koni u swikelela zwithu zwoṱhe izwo tshiṅwe hafhu vha ya fhedza vha tshi dzhia na tsheo ya uri vha sa renge mishonga ngauri vha kho shavha uri i sa lingane na zwiḽiwa.

Nṋe ndi vhona u nga vha tea u thuswa u wana dziṅwe nḓila dza uri vha kone u wana zwiḽiwa vha nga ya kha fhethu hu no tonga dzi home base care huṋe vha thusa kha uri vha wane zwithu zwine vha kho ṱahelelwa zwi tshi ḓa kha mitakalo yavho, tshiṅwe hafhu na avho vha tshikoloni navho vha nga lwa nga nḓila dzoṱhe uri navho vha swike hune vha wana thuso vha vhuyelwa nga zwikimu zwa u fha zwiḽiwa.

Zwe nda guda nga mishonga ya COVID-19 ndi uri mishonga iḽa i ya thusa u lwa na masole a muvhili ane a nga kona u ḓisa vhulwadze uvhu musi u tshi lwala a u to pfhesa vhuṱungu kana vhulwadze a vhu to dodombela sa muthu ane a vho ri o wana mishonga ya hone, tshiṅwe hafhu i dovha hafhu ya thusa kha u tsireledza maṅwe malwadze.

Zwikimu zwa u ṋea zwiḽiwa zwikoloni zwi thusa kha uri vhana vha a kona u dzhena kiḽasini vha thetshelesa musi vha tshi kho funziwa vha sa kho vhilela ngauri a vho ngo ḽa musi vhana vho ḽa vha a kona thetshelesa na u ḓi wana vha tshi kho fhindula mbudziso muhumbulo wavho wo dzivhuluwa, zwi dovha hafhu zwa thusa kha uri vha sala vha vhana vhane vha vhori vha na mitakalo ya vhuḓi.

Ee, vha na zwikhala zwinzhi zwo linganaho zwa u ḓi tshidza kana u thoma mabindu ngauri hu na zwiimiswa zwine zwa vhori zwo to ḓi imisela u thusana navho ezwi zwi thusa kha uri vha a kona uri vha dzhie maga ane a vho ri o tea vhathu vhane vha tshila na vhuholefhali nahone musi vha tshi kho ita mabindu avho vha vha vha na thikhedzo i bvaho kha vhathu vhanzhi.

Nṋe ndi vhona zwo leluwa nga maanḓa uri vhadzulapo vha hafha hune nda dzula hone vha ye vha dzhie dzilafho ḽa ARV kiḽiniki. Hu tovha na ḓuvha ḽine ḽo to tewa uri vha ye vha dzhie vha ya kona uya tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe nahone musi vha tshi swika kiḽiniki vhaya ḓivha uri vha thusiwa gai. Ngauri ndi zwithu zwine vha anzela u zwi ita.

Arali kiḽiniki ya fhelelwa nga mushonga wa ḓoweleaho wa painkiller kana so kana cold syrup, vhathu vha anzela uri vha ye zwibadela zwa tsini kana dziṅwe kiḽiniki dzine vha ḓo kona u ṱavhanya u wana thuso.

U vala ha kiḽiniki ya shango ḽiṱuku zwi ita uri vhalwadze vha heneḽo shango vha ḓi wane vha na khaedu musi vha khou lwala. Vhaṅwe vha ḓo balelwa u ongiwa nga uri vha ḓovha vha sa koni uri vha kone u tshimbila lwendo lu lapfhu u ri vha kone uya kha kiḽiniki dza nga tsini. Izwo zwi ḓo ita uri hu vhe na u lovha ha vhathu vhanzhi.

Arali kiḽiniki ya vhupo ha mahayani ya fhelelwa nga mishonga ya ndeme zwi ḓo ita uri huvhe na vhathu vhanzhi hafho shangoni vhane vha khou lwala vha sa khou wana dzilafho. Ezwo zwi ḓo ita uri vhathu vha lwale nga vhunzhi nahone zwi ḓo fhedzisela vhaṅwe vhulwadze ho bala ngauri vha ḓo vha vha songo kona u wana thuso nga tshifhinga.

Arali hu kho thoma mbekanyamushumo ya mutakalo vhuponi ha mahayani ndi nga tama uri vha sedze uri eyo mbekanyamushumo i dzule i na mishonga yo linganaho. Nahone iyo mishonga i vhe i mishonga ine ya thusa kha malwadze ane vhathu vha anzela u a wana tshifhinga tshoṱhe, nahone eyo mbekanyamushumo i tea u dzula i na vhaongi vhane vha ḓo vha vha hone u thusa tshifhinga tshoṱhe.

Mbekanyamushumo ntswa ya mutakalo i tea u sedza uri afho vhuponi ovho ndi khaedu dzifhio dzine vhathu vha ṱangana nadzo musi zwi tshi ḓa kha mitakalo yavho. Hezwo zwi ḓo thusa uri vha kone u ḓivha uri ndi mini tshine vha tea u to ḓi imisela u sedzana natsho husina thidza.

Nyeletshedzo ine nda nga mu ṋea yone ndi ya uri kha dzule a tshi ḓithogomela, khavhe muthu ane a vhori u ḽa zwiḽiwa zwi re na pfhushi mitshelo na miroho nahone avhe muthu ane a dzulela u ṅwa maḓi ngauri maḓi ndi a ndeme kha muvhili wa muthu.

Musi muthu a na vhulwadze ha tshifhinga tshilapfu zwi ita uri avhe muthu ane u tea u dzula o sedziwa. Nahone hu tea uvha na dzilafho ḽine a tea u dzula u ḽi wana, zwi mu konḓela u wana ṱhogomelo ya tshifhinga tshoṱhe ngauri tshiṅwe tshifhinga u wa wana uri u a balelwa u swika dzi kiḽiniki. Ngauri nyimele ine avha a khayo i vha isa mutendeli kana vhuṱungu vhune avha khaho u ya ita uri a balelwe u swika.

Musi zwibadela zwi tshi ṋewa mutsiko uri zwi vhone vhalwadze nga tshifhinga tsho vhewaho zwi ita uri vhalwadze avho vha fhedze vha songo ṱolisiswa malwadze oṱhe. U wana uri vha fhedzisela vha so ngo tsha sedzulusiswa zwavhuḓi nga uri tshifhinga tshivha tsho no fhela, zwi dovha zwa ita uri hu so ngo vha na u ṱhogomelwa khwine sa izwi hu tshi vha ho dzhaiwa. Muthu uya ita na uri a fhe mulwadze mishonga i si yone sa izwi a tshi vha o dzhaela u vhona mulwadze a tevhelaho.

Ndi nga lwisa uri vhalwadze musi vho ḓa vho huvhala kha vha vhe vhone vhane vha vhori vha thoma u ṱoliwa u thoma, vha songo ita zwa uri vhathu vho huvhalaho vha thome vha ime lwa tshifhinga tshilapfhu. Izwo zwi ḓo thusa kha uri vhathu vho huvhalaho vha si ṋaṋise zwilonda kana vha si ḓi wane vha khou lozwa matshilo avho nga uri a vho ngo kona u ṱolwa kana u thuswa hu tshe na tshifhinga.

Vha tea u ita ṱhoḓulusiso uri ndi mini tshine tsha kho ita uri tshumelo ya mutakalo i sa vhe ya khwine. U bva afho vha ḓo kona u ita puḽane ya maga ane vha ḓo a tevhedzela musi zwi tshi ḓa kha uri vha kone u swikelela u khwinisa tshumelo ya mutakalo. Musi vhono ita maga oṱhe afho ndi hone hune vha ḓo ita nga maanḓa oṱhe uri ezwo zwithu zwi tevhedzele.

Zwithu zwine nda nga zwi vhea phanḓa zwi tshi ḓa kha u ita puḽane ya emergency services, ndi uri hu dzule hu na moḓoro kana ambuḽentse tsini ine i ḓo kona uri i hwale vhathu i vha ise vhuongeloni musi vho vhaisala. Ngauri hu vha na khaedu ya uri vhathu vha to tea u hira mimoḓoro ya miḓini ngauri hu vha hu sina dzi ambulance dzine dza nga kona u hwala vhalwadze musi hu tshiimo tsha shishi.

Ndi nga livhuwa muthu ane a thusa kha zwa mutakalo vhuponi ha mahayani nga u mu wanela dzi medical kit kana dzi first aid kit dzine dza ḓo kona u mu thusa musi arali hu na muthu o vhaisalaho a tshi khou ṱoḓa thuso lwa shishi. Tshiṅwe hafhu ndi nga dovha hafhu nda mu wanela na voucher ya uya spar a toya a masadzhiwa u netulusa muvhili wawe.

Ndi nga ṋea nyeletshedzo nthihi kha minister wa mutakalo musi zwi tshi ḓa kha tshumelo dzavho dza shishi uri kha vha lingedze nga nḓila dzoṱhe uri hu dzule hu na mimoḓoro ya dzi ambuḽentse ine ya ḓo kona u thusa vhuponi ha mahayani. Arali hu na muthu o vhaisalaho hu songo tou pfi dzi dzhena fhedzi fhethu hune bada dza hone dzi tshimbileya zwavhuḓi kha dzi wanale hoṱhe.